Ke nahana hore Uber kapa Bolt e lokela ho etsa tse ding tsa ditlhahiso tsa hore batho ba patale pele ba ya dibakeng tsa bona le teng ba se ke ba patala tjhelete kaofela, ba patale bonyane bo itseng hore koloi e tle tsebe ho ba lata. E re ha ba fihla sebakeng se sa bona, ba qetela ho patala e ngwe ya tjhelete kapa ba bang ba batho ba patale ka marangrang hore ho etsa dintho di be bobebe.

Tjhe, ha ke so sebedise metro rail, ha ke na hlakisetso kapa tsebo ya hore na e sebediswa jwang, empa ke nahana motho ya tsamayang ka metro rail. Ke lokela ho mo eletsa hore a dule a rekile tikete ka nako, a dule a le nakong hore a ska ba ifumana a siuwe ke terene kapa ticket ya hae e sa dumellane le nako eo a tlamehang a tsamaye ka yona kapa a palame terene ka yona.

Ke bona nako e lokileng ya selemo hore ho lokiswe mmila e le nakong ya hara selemo. Hobaneng, hara selemo, hobaneng ke nakong eo hangata ho senang sephethephethe se matla ka yona. Nakong ya nako ya phomolo ya Keresemese ya December kapa ya Tshitwe, ke nako eo fumanang hore bongata ba batho ba tjhakela malapeng e be sephethephethe se ba hodimo kapa nakong ya paseka, sephethepethe se ba se ngata haholo, ba bang ba batho ba nka maeto ho tsamaya ka dikereke ho ya dibakeng tse fapaneng ho nyolla, nyollo ya sephethephethe, empa nakong ya mahareng a selemo ha ho sephethephethe se sekaalo ho ba ha ho maeto a makalo a nkuwang.

Ke hore ba thusa batho ka dinako tsohle, ba thusa setjhaba se senang dikoloi hore ba fihle dibakeng tse bolokehileng kapa dibaka tseo ba yang ho tsona ka nako. Ba thusa batho ho kuka merwalo ya bona, ba thusa batho ho fitlhella moo ba batlang ho ya teng, ba thusa batho ka ho ba le mangolo a tsela e bolokehileng hore e bang se seng le se seng se tla ba hlahela, ba be ba tseba hore mangolo a tsela a ba dumella ebile ba molaong hore ba ka ba ka hare ho tulo, ho kotsi kapa se etsahetseng mebileng, ba hlokomela maphelo a batho.

Dumela ntate, ke kopa thuso ya hao hle. Ne ke kopa o nnehe mmapa kapa o mphe hlakisetso hore na ha ke le sebakeng sena na se tshelang mafura hore na ho nka leeto la ka ho ya motseng wa Kapa ke sebedisa mmila o feng kapa ke sebaka se feng moo nka fumana keletso leseding hore ke sebedise tsela e feng hore ke tle ke tsebe ho lo fihla sebakeng. Nna le metswalle ya ka re lahlehile re tswa ho motse wa Gauteng, re re lebile motseng wa Kapa, empa re fumana hore sebaka sena se re leng ho sona ha se sebaka kapa tsela e re tlameha e be re tswile ka yona ho re isa moo re yang. Ke kopa tlhakisetso kapa mmapa oo nka o sebedisang o bobebe hore re tle re fumane tsela e yang tikolohong e re yang ho yona.

Ha sefofane se diehile, se nkile nako pele se fihla dikolong, se tlamehang se fihle ho yona, hona boemafofaneng moo ho na le basebetsi kapa batho ba thusang batho, o ya ho bona o botse kapa o kope lebaka la hore na e bang ke hobaneng sefofane se so ka se fitlha. Ke hobaneng se le mora nako le hore ke eng e se diehisitseng, mme o tla hlalosetswa ka botlalo hore sefofane se tla fihla, se diehisitswe ke boemo ba lehodimo kapo ho bile le bothata bo etsahetseng tseleng tlasa maemo a bo lehodimo kapa sefofane se tswile ha morao ho nako mo sene se tlameha ho tloha teng ho tla fitlha sebakeng se itseng, kapo hona le mathata a itseng ka sefofane, ebang ho na le mathata a itseng, le tla nehelwa nako e itseng ya ho palama sefofane se seng le ditikete tse ding tsa ho palama sefofane se seng.

Bohlokwa ba hore o se nwe jwala o palame koloi kapa o kganna ke hore o pholosa bophelo ba hao kapa o pholosa maphelo a batho ba bang. Ho ba ha ho wa bolokeha hore o nwe jwala, o ntso kganna ho ba o kenya maphelo a batho ba bang tsietsing ebile o kenya le bohahao tsietseng. Empa ebang ha o sa nwe jwala ka dinako tsohle, o tshireletsa maphelo a mangata, o tshireletsa le setjhaba ebile o dula o le tlokolotsing ka dinako tsohle. Hobaneng ka nako e ngwe o fumana hore wena motho ya nweleng wa kganna, o tlelwa ke mokgathala wa jwala kapa maedidi a jwala, o qetella o entse phoso, o kene bathong ba senang molato, ebe o ba hlokisa maphelo a bona ka baka la diphoso tsa hao. Ka hoo, ha ho bohlokwa kapa ho wa hlokeha ebile ha o batlahale hore motho a kganne koloi, a nwele jwala.